Go mo kgothatsa go batla thuso go tswa kwa di phulong tsa ditshwanelo, go ba fa keletso ya go boloka ditshwanelo tsa bona, lego tlalea molato. Go ba kgothatsa go dirisa ditsela tsa thibelo jaaka go fetola di-password-e le go ikemela ka di kamano tsa inthanete.

Puo e e lemogwang e tokafatsa tsela e difofu ba dirisang ditirelo tsa tlhaetsano ka puo, le go dira molaetsa ka speech to text technology, go thusa batho ba ba nang le diphoso tsa puo, go tlhaloganya molaetsa, go nolofatsa tlhaeletsano ka tirelo ya audio le dikopo.

Puso e ka thusa go fana Ka Wi-Fi ntle le tefo, ka tokafatso ya thuto go boloka di tshenyegelo, go thusa kgwebo go dirisa inthanete.

Thekenoloji ya go bua Ka letswe efetotse tsela ere dirisang puo kago nolofatsa ditiriso tsa thekenoloji, go ema mokgwa wa bogologolo wa go thaepa go kwala le go bua ka bonolo.

Go thusa batsamaisi ba terama go tlhaloganya puo le setso sa rona o ka ba ruta, setso le meetlo go ba tlhalosetsa setso le ditshwanelo tsa rona, maiteko a rona go baruta ka di khudou tsa mokgwa wa botshelo. Dipatlisiso, go ba thusa go dira di patlisiso tse di amang puo le setso. Boikarabelo, go ba ruta go dira dipatlisiso ka boikarabelo le go ithaola ka setso.

Reka tlhomamisa tiriso e e boloketseng baithuti mo thekenolojing ya thuto ya sekgala, ka go sireletsa tshedimosetso ya baithuti, go oketsa boitekanelo, go ruta bo agi jwa dijithale, gore ba itse go dirisa thekenoloji ka kelotlhoko le boikarabelo.

Dikgang tse eseng boammaaruri di fokotsa boikanyego mo metsweding ya dikgang ka go fokotsa tshepo ya setšhaba. Go tsosa phoso mo kitsong le mo ditshwetsong. E senya seriti sa borae jwa dikgang.

E fokotsa puisano ya mmantota, e kgaoganya maloko a lelapa, e fokotsa nako ya go tshameka le go itumela mmogo. Le fa gontse jalo maloko a malapa a ka kgona go lukisa kgang e ka go tshwaragana mme ba fokotse tiriso ya megala ya letheka.

Dithulaganyo tsa puisano mo radiong di retloetsa dipuisano tse di bulegileng ka dipuo tse batho ba di tlhaloganyang. Di agela maikutlo a setšhaba ka go ama dikgang tsa selegae le bosetšhaba. E naya batho sebaka sagontsha maikutlo. Se se farologaneng le metswedi ya inthanete le di kgatiso tse di gantsi, di sa akaretse maikutlo a mantsinyana.

Thekenoloji e e tsweletseng, e ka tsietsa ka di tiriso tse dintsi tse di tshwanang le go kararanya mogopolo gore o dirise efe. Thuto e e tlhokegang go tshwanetse go ithuta gantsi, go itse gore dilo di dirwa jang. Maitemogelo a ka ke gore thekenoloji e ya thusa, fela e ka tlhoka nako le boikemisetso go e tlhaloganya sentle.

Batsadi ba ka thusa bana ba ba kwa tlase ka dingwaga go lebelela di tiragalo tse di ba tshwanetseng. Ka go dirisa taolo ya batsadi, go ba beela nako le mekgwa ya go e lebelela. Go e lebelela di tiragalo le bone ke go ba tlhalosetsa

Lebaka le le dirang gore batho ba feleletse ba fetsa nako e ntsi ba lebeletse megala ya bone ke ka ntlha ya gore thelebišene gantsi ga ena di tshwantsho kampo di tiragalo tse di nang le botlhokwa jo bo diragalang mo lefatsheng, kampo mongwe wa ba a sena kgatlhego ka sepeleele, se se kabeng se diragala mo ditiragalong tse di tlhagellang mothelebišeneng. Ka moo o fitlhela mong a dirisa mogala wa gagwe go feta nako a tshwanetseng a o dirise ka yone.